Ditlamorago tsa lekgetho le phitlhelelo ya matlole, tomagano ya poloko le nako, kgolo ya peeletso kgatlhanong le tshireletsego, tlhokomelo ya boitekanelo, le ditshenyegelo tse di sa lebelelwang kgakololo ya professional.

Dituelo tsa overdraft segolosegolo di amana le dituelo tsa kgwedi le kgwedi.

Fa o ya kwa bankeng go adima madi gantsi le go adima madi ka namana, o tlhoka go tlamela ditokomane di le mmalwa tsa botlhokwa go fitlhelela ditlhokego tse di rileng. Boitshupo jo bo amogelesegang, ditatamente tsa bank-e, bosupi jwa letseno, bosupi jwa manno.

Premium-o e balelwa jang? Go diragalang fa boitekanelo jwa me bo fetoga morago ga go ntsha pholisi? Ke dipoelo dife tota tse di akarediwang ke pholisi? Ke dira kopo jang, mme ke ditokomane dife tse di tlhokegang?

O ka simolola go beeletsa go tswa go masome a matlhano a diranta. Mabaka a le mmalwa a na le seabe mo go nneng le dipelaelo ka ga dipoelo tsa dipeeletso mo Aforika Borwa. Dikotsi le go sa tlhomama, dikgwetlho tsa ikonomi, go sa tlhaloganye dipoelo sentle, le dipoelong bošweng tse di didimetseng.

Kadimo ya balekane, matlole a a theilweng mo dithotong, le di-platform-o tsa kadimo ya dijithale. Ditsela tseno tse dingwe di tlamela ka dikgetho tsa matlole tse di rulagantsweng sentle, mme gantsi di le tlhwatlhwa tlase go feta tsa dikadimo tsa banka tse di tlwaelegileng.

Seelo sa ke boleng jwa madi a naga engwe fa bo bapisiwa le madi a naga engwe. Dikelo tsa di ama ka tlhamalalo ditlhwatlhwa tse maAforika Borwa a di duelang, dithoto tse di tswang kwa ntle.